Umhlobo wam ndingamcebisa ukuba aqale uhlolisise iimeko zakhe uba ingaba uyidinga ngokwenene na eli khadi lekhredithi lebhanki okanye ingaba ibhajethi yakhe izamvumela na ukuba ukwazi ukulibhatala xa sukuba enze isikweleti ngalo. Xa ngaba ebona ukuba iimeko zakhe uzidinga ngokwenene ndingamcebisa uba abhale kakuhle izidingo zakhe ukuze abone uba uzawukwazi njani ukuyibhatala back yonke imali efunekayo. Okanye angalithathi eli khadi kuba linombangela uxinezeleko xa esengasakwazi ukulibhatala. Azame ukwehlisa iindleko zempilo yakhe ukuze aphile ubomi obukhululekileyo ngokwezimali.

Ngamanye amaxesha iba luncedo i-credit card okanye ikhadi lekhredithi xa kusukuba kuneemeko zongxamiseko imali ingekafumaneki ngelo xesha masithi inyanga ayikapheli ngoku nanku umntwana uyagula. Xa ukwazi uyakwazi ukuyokhupha imali ngeli khadi uze ukwazi umntwana ukumsa kule ndawo kufanele aye kuyo ayofumana unyango. Okanye ukuze uthenge ukudla okanye ukwazi ukubhatala isikolo iba luncedo kwiimeko zongxamiseko i-credit card kodwa ifuna ukusetyenziswa kakuhle ukuze umntu angabhijelwa ngamatyala engaqondanga.

Andiziva mnandi kwaphela kuba ibhanki ingafuni ukundinika eli khadi letyala. Iyandicaphukisa le nto kuba andisiqondi nesizathu sokuba kutheni le nto kufuneka ndibe namatyala amaninzi okanye i-credit score yam ibe phezulu ukuze ndifumane ukubolekwa okanye ukunikwa eli khadi kuba kaloku xa sukuba ndinamabala amaninzi ibifane uba loo nto ibaxhalabile kakhulu uba ndizawungakwazi ukulibhatala eli khadi. Andisiqondi isizathu sokuba iqhutywe ngolu hlobo le meko iyandicaphukisa kuba ibiza kundinceda ndithenge iyunifomi yabantwana besikolo ndikwazi ngokubathengela ukudla lo gama ndisazama umsebenzi obhetere kunalo endinawo.

Kudingeka ndiphathe ikhadi lesazisi i-ID kunye ne-proof okanye indawo echazayo ubana iphepha elitshoyo uba eliqinisekisayo ukuba ndihlala phi ukuze ndikwazi ukuvula iakhawunti yebhenki entsha.

Kuba luncedo kakhulu ukuba nekhadi ledebhithi kuba awusoloko uphethe imali ezinkozo okanye engamaphepha nto leyo enokwenza ukuba kube lula ngootsotsi ukukuhlasela kanti eli khadi lona ubhatala noba kuphi na ngalo nanini na. Kukhuselekile ukulisebenzisa futhi iinombolo zokuthenga okanye zokulisebenzisa zaziwa nguwe wedwa ngaloo ndlela ukuze ukhuseleke kubalulekile ukuba nalo liluncedo kakhulu.

Andiqinisekanga ukuba iluncedo ngantoni into kuveza idilesi umntu ahlala kuyo xa evula iakhawunti kuba kaloku xa eveze ikhadi lesazisi ndicinga uba kwanele oko ukuqinisekisa ukuba ungummi walapha eMzantsi Afrika ebekufanele afumane uncedo nokuba uphi na so andiqinisekanga ukuba xa kufunwa ubungqina bedilesi buza kwenziwa ntoni.

Ndingapopana ingqondo kakhulu xa i-ATM iginye ikhadi lam ngoba iyimeko exinzeleleyo kakhulu kuba sukuba ndifuna ukuyisebenzisa imali ngelo xesha, yenza umsindo kuba funeka uyongena ngaphakathi ebhankini ume emgceni othatha ixesha ngamanye amaxesha so yenza uxinezeleko kakhulu engqondweni.

Okokuqala, ndingaba nomsindo ndize ndixinezeleke ikakhulu xa ndicinga ngemeko yangaphakathi ebhankini ezandityela ixesha kodwa okwesibini ndingacinga ukuba mhlawumbi ndikhuselwa entweni ethile kusenokwenzeka ikhadi lam liphelelwe ndize ndicinge ukuba ndingaba ndinexesha elaneleyo ukuba ndingene ngaphakathi ndiyolilungisa ikhadi okanye ndibuye ngenye imini.

Ndingamcebisa umalume wam ukuba alungise amaphepha ayimfuneko isazisi sakhe kunye nephepha eliqinisekisa idilesi yakhe, emva koko ndingambuza uba ulungele ukuya nini ndimcebise noba avukele kwasekuseni ebhankini. Okwesithathu nokuba xa eyovula ibhanki iakhawunti yebhanki acele ukufakwa le engenazi-chargers ene-charges eziphantsi ukuze akwazi uba imali yakhe ingatyeki kakhulu.